Abantu asebekhulile babhekana nezinselele ngezinto zokuhamba zomphakathi okuhlanganisa izinkinga zokufinyeleleka, ukulinganiselwa ngokomzimba, izinselele zengqondo, ukukhathazeka ngokuphepha, nokuvumelana nezimo okulinganisele. Lezi zinkinga zingathinta ukuzimela kwabo, ukuhamba kanye nezinga lempilo.

Izinselelo ezinkulu zesisitimu yokukhokhiswa kwetholi ezenzakalelayo ngohlelo lokusebenza lwamaloli kungenzeka kube yizinkinga zobucwepheshe, ezifana namaphutha esisitimu. Noma izinkinga zokuhlanganisa nenqalasizinda ekhona, kanye nokuqinisekisa ukulandelwa kwendawo okunembile nokubalwa kwetholi. Izinzuzo zizohlanganisa ukusebenza kahle okwengeziwe, imithwalo yokulawula ecishisiwe, nezikhathi zokuhamba ngokushesha njengoba abashayeli bekungeke kudingeke bame ezindaweni ezikhokhelwayo. Ukwengeza isisitimu ingase inikeze imininingwane ebalulekile yedatha futhi isize ukwenza lula imisebenzi yokuhlelela.

Amasevisi amabhasi angathuthukisa ukufinyeleleka kwabantu abakhubazekile ngokuhlanganisa izici ezifana nezimemezelo zomsindo, izimpawu zebhrayile, nezinkundla zedijithali ezifinyelelekayo. Izibuyekezo zesikhathi sangempela nokuqeqeshwa kwabasebenzi mayelana nokuqashisa ngokukhubazeka nakho kungasiza, ngokusebenzisa lezi zici izinsiza zamabhasi zingabandakanya wonke umuntu futhi zisebenziseke kalula.

Ukuze ngibhekane noxhumo oluqinile kanye nesikhathi esilinganiselwe sokupakisha, ngingabeka kuqala izinto ezibalulekile njengephasipoti, ishaja yoqingo, nemithi futhi ngiqoqe izinto zami ngokushesha. Ngingaphinde ngicabange ukugqoka izinto ezinkulu, njengejazi noma amabhuzu ukuze wonge iskhathi. Uma kungenzeka ngingacela usizo lwenkampani yezindiza noma omunye engihamba naye ukuze ngisheshise inqubo. Ukuhlala ngizolibele futhi ngigxilile kuzongisiza ukuthi ngiqoqe kahle izinto zami futhi ngenze indiza exhumana.

Izinto engihlangabezana nazo ngokuminyana emabhasini akungithinti kabi kanjalo uma ngiya emsebenzini, ngoba ngiyazi ukuthi sibaningi abantu esisebenzayo futhi nabantu abadala bayasebenza. So, ukuminyana kungena lapho ngoba uma umuntu omdala efuna ukuhlala kwamele usukume uminyane nabanye abaminyene abamile, ukuze umuntu omdala ahlale phansi. Lokho sesikujwayele singabahambi abahamba ngebhasi uma siya emsebenzini.

Ukuze ngithuthukise ukuphathwa kwemithwalo ngingasebenzisa ukulandelelwa ngesikhathi sangempela. ngiqondise izinqubo zokunciphisa isikhathi sokulinda futhi nginikeze ukuxhumana okucacile. Ukuqeqeshwa kwabasebenzi mayelana nokuphatha okuphephile kanye nokusiza amakhasimende nakho kuzobekwa eqhulwini, kanye nokunakekelwa okukhethekile kwezinto ezibuthakatha.

Ukuze ngibhekane nokwenyuka okumangalisayo kwama-tolls, ngingaphinda ngihlole umzila wami ukuze ngithole ezinye izindlela ezikhokhelwayo eziphansi, futhi ngilungise isabelomali sami ngokufanele. Ngingaphinde ngibheke izaphulelo ezingaba khona noma izinhlelo zokwethembeka, futhi ngigcine amarekhodi anembile ezinkokhelo zetholi.